Tshine hoyo muthu ane a kho ṱoḓa u ita khumbelo ya u koloda nnḓu ndi u khwaṱhisedza uri credit score tshawe tshi nṱha, nga uri credit score tshine tsha vha tshi fhasi tshi ḓo ita uri hoyo muthu a wane interest yo no gonya u fhirisa u fhirisisa prime interest rate ine Afrika Tshipembe ya vha nayo ya vhathu vhane vha kho ṱoḓa u koloda nnḓu.

Tshiimiswa tshine nda tshi ḓivha tshono thusa vhathu kha u ita khumbelo ya medical aid ndi hippo, nga uri hippo i ya thusa uri vhathu vha ṋange medical aid i ne ya yelana na tshelede ine vha vha nayo u fhirisisa uri vha ye kha medical aid scheme tshine a tshi yelani na tshelede ine vha vha nayo na khamphani ine vha kho shuma khayo.

Vhatholi vha nga ri musi vhono thola muthu vha dzule fhasi na ye vha ambe naye nga dzi option dzine a avha nadzo kha iyo uif, na uri ndi tshini tshine a nga tshi wana kana ndi tshini tshine uif i nga khavara.

Tshifhinga tshinzhi vhathu vha tshi ita khumbelo ya ubadela nnḓu, vhavha vha sina tshelede ya u i lifha ndi ngazwo dzi bannga dzi tshi ṱoḓa maṋwalo manzhi, uri vha kone u ḓivha uri na ngoho uyo muthu u ḓo kona na u lifha iyo tshelede nahone, kha rali a sa koni u lifha iyo tshelede ndi tshini tshine bannga tsha nga zwi ita uri vha wane tshelede ya vho murahu.

Zwine medical aid ya ḓo zwi ita musi muthu a sa kho kona u ita mbadelo ya medical aid, ndi uri hezwi a tshi vho ya sibadela kana a tshi vho ya ngeyo vhuongeloni u yo wana dzilafho a nga si ḽi wane.

Vhubindudzi ha mavu ha mavu vhuya ḓisa masheleni manzhi, fhedzi hayo masheleni ha vhonali nga tshetsho tshifhinga a ya dzhia tshifhinga u vhonala, fhedzi hu ne a ḓo vhonala hone avha a manzhi ngauri musi ikonomi i tshi kho gonya na mavu haneyo zwine a kana zwi vha zwi kho gonya, zwine zwi ḓisa tshelede ṋa musi ikonomi i sa kho to tenda lini.

Ndi nga ya banngani musi ndi tshi kho ṱoḓa u shandukisa tshelede yanga ya dzi rannda uri i shandukise iye kha dzi dollar. Fhedzi a si dzi bannga dzoṱhe dzine dza shandukisa tshelede, zwino vhathu ri a tea uri ri ḓivhe uri ndi dzi bannga dzifhio dza fhano afrika tshipembe dzine dza tenda u shandukisa tshelede.

Muthu u a tea u lavhelesa mutakalo wawe uri kani u na zwitzhili zwine iyo medical aid i ḓo thusa na khazwo u fana na dzi chronic funds, a si dzi medical aid dzoṱhe dzine dzi ya kha dzine dzi a thusa kha vhathu vhane vha vha vha na malwadze a sa fholiho, ndi tshone tshiṅwe tshine tsha ra tea u tshi humbula musi ri tshi khou ita khumbelo ya medical aid.

Vharengi vha nnḓu lwa u thoma vha a tea u ṱola tshanduko dza mvelelo dza tshelede dza Afurika Tshipembe, ngauri tshiṅwe tshifhinga vha a wana uri tshifhinga tshi tshiya tshi tshiya vha ḓovha vha si tsha kona u badela iyo nnḓu. Zwino vha ya tea u ḓivha uri ikonomi i kho yela nga gai, nahone miṅwahani ine ya kho tevhela vha ḓovha vha tshi kha ḓi kona na u badela iyo interest ine ya ḓa na iyo khumbelo ya masheleni a u a u renga nnḓu lwa u thoma.

Zwono ṱoḓea kha rali muthu a tshi kho ṱoḓa u bvisa masheleni e a rumeliwa nga cash send, ndi phini tsha u thoma ine a ḓo i isa banngani musi a tshi kho bvisa heneyo tshelede na c number kana voucher number ine a tea u i panga hanefho kha iyo ATM uri a wane heneyo tshelede ya cash send.

Ndi khwiṋe muthu muṅwe na muṅwe a tshi vha na pulani yawe ngauri a ri ḓivhi ḽa matshelo, u ya wana kharali ha lovha vhathu vhavhili kha iyo pulane nthihi tshelede i ḓo ḓi bva i heneyo ya muthu muthihi. Zwa ita uri zwi konḓise badi uri mveledzo dza dza dza iyo mbulungo dzi tshimbile zwavhuḓi, khwine ndi tsha uri muṅwe na muṅwe a vhe na pulani yawe ine ya eḓana ene na zwine ene muṋe a ḓo zwi ṱhoga kha iyo mbulungo ya.

Nṋe ndi vhona zwi tshi ya nga u fhambana, vhathu vhane vha badela masheleni manzhi vha tshi badela iyo medical aid ri vhona uri ndi vhone vhane vha ngaya kha maongelo maṅwe na maṅwe ane vhone vha pfesesa uri vha kho ṱoḓa uya hone, fhedziha vhane vha badela masheleni maṱukuṱuku vha tshi khou badela iyo medical aid vha fhedzisela vha tshi vho vho ya kha maungelo o imaho ngauri.

Tshiṅwe tshine miṱa ya tea u zwi ḓivha musi vha saathu ita khumbelo ya masheleni a nnḓu ya u thoma ndi masiandaitwa a musi muthu a songo badela kana a sathu li a sa kho lifheli tshelede yo imaho ngauri a tshi kho lifhela bannga iyo tshelede ye a i koloda. Masiandaitwa a ya nga u fhambana zwi tshiya kha dzi bannga nahone dziṅwe dzi bannga dzi a tenda uri u si badele miṅwedzi yo imaho ngauri, fhedzi dziṅwe dzi bannga a dzi to vhavhalela ngo ralo ende vha ya fhedzisela nnḓu vho i dzhia murahu.

Kha rali ndi muthu a na kha chronic kana vhulwadze vhune a vhufholi ndi a tea u ḓivha uri i tshi tshiimiswa medical aid ya i tshi tshiimiswa i ḓo kona na u badela dzilafho ḽa itsho tshitzhili tshine nda kho tshila natsho.

Iṅwe mvelaphanḓa i ne ya nga itiwa ndi u ita uri UIF i kone u kiḽeimiwa online u fhirisa uri muthu a ṱuwe a ye kha Department of Labour a wane na uri ha a hu na thuso ine anga i wana henefho.

Iṅwe khombo ine vha nga i ita ndi u wana vho badela tshelede ine a i ngo eḓana ya tshikulufisi.